Umalume wami waphumelela ekushintsheni umfana eya ebudodeni ngenxa yesineke, ukuqonda nobuholi obuqinile. Ube umthombo wokuxhaswa efundisa izifundo ezibalulekile zokuphila.

Ngizoba nemizwa yokuzwisisa futhi ngizoba nesibindi sokukhuluma ngokubaluleka kokukhula komuntu, nokuthi ukuthatha izinqumo ezinzima kudinga ukufunda kumaphutha akho. Ngizothemba ukuxhasa izinsizwa ekuthatheni izinyathelo ezizoholela ekukhuleni kwayo, ukwazisa ukuthi lezi zinguquko zingaba nobunzima kodwa kulandela indlela efanele izoba yinzuzo ekugcineni.

Umndeni ungawondla amasiko omngcwabo ngokubamba imicimbi yokukhumbula, imikhuleko kanye nezinkonzo zomphakathi. Lokhu kubambisana nomphakathi futhi kugqugquzela ukubambana.

Ngokubonisa izinkolelo kanye nemisebenzi yempilo yansuku zonke imidanso efana nendlamu ibonisa amandla nokuhlanganyela, kanti umteyo iwumdanso owenziwa yinkosana noma abantu abanobukhosi, ukuze kuhlonishwe izinkosi. Imidanso yesintu ivame ukusebenzisa izinkondlo nemisindo ethile okukhombisa usiko, ubumbano kanye nomlando wabantu base-Zululand. Lokhu kudlulisela amagugu amaZulu ngezindlela ezithokozisayo, ezihloniphekile futhi ezenza kube lula ukugcina izinkumbulo zomphakathi.

Izivivinyo ezifana nokusebenzisana kumaphrojekthi noma izingxoxo ezigxile ekusekeleni omunye, zingakhombisa imigomo ubuntu yokuhlangana nokuncika. Lokhu kuzokhuthaza abafundi ukuba basekele futhi bathuthukise ubumbano.

Khumbula ukuthi wonke umuntu unemizwa, ukuxoxa ngokuvuleleka, ukuhlonipha izinkolelo zomunye, nokuthola izixazululo ezivumelanayo kuzokwazi ukuxazulula izingxabano. Ukuxhumana ngokuthobeka kubalulekile ukuze kuhlinzekwe umngcwabo ophumelela kubo bonke.

Isiko lokuthomba lihlala ligcwele ngenxa yokubaluleka kwayo ekukhuleni komfana, lapho kufundwa izifundo ezibalulekile zokuphila, lidluliselwa ngokuxhumana phakathi komphakathi, izinkosi noma othisha. Futhi lihlala libalulekile ekuqambiseni amasiko nobulili.

Isiko eligcwele lingahlanganisa ukufundisa izifundo zokuphila, ukuhlonipha amasiko, nokuhlalisana ukuqinisekisa ukuthi lihlala linengqondo kubalulekile ukufaka izinkolelo zomphakathi, nezifundo ezenza isiko lihambisane nesikhathi samanje.

Osikompilo lwemvunulo nemihlobiso yendabuko kubalulekile emidansweni yamaZulu ngoba kuveza izinkolelo, amasiko nokuhlonipha izinkosi. Imihlobiso ikhombisa ukuhlonipha izinkolelo zomphakathi futhi igqugquzela ukubumbana kwamaZulu.

Izinkinga ezivela emiphakathini enamasiko amaningi zihlanganisa ukungavumelani nezinkolelo, ukuhlukumezeka komphakathi, nokungaqondi kahle phakathi kwezinhlanga. Lokhu kudinga ukubekezelela, ukufundisana nokuhlonipha imibono ehlukene.

Ohulumeni noma imiphakathi kufanele ibeke kuqala ukudla kwendawo ukuze kugcinwe amasiko, kuvikela abalimi bendawo futhi kuthuthukise umnotho wendawo, lokhu kuzosiza ekunciphiseni ukuncika ekungeniseni ukudla kwamanye amazwe.